Indlela yokuqala engingayisho ukuthi, kube neminyango ekwazi ukuthi bakwazi ukungena kahle, kube ney'hlalo zabantu . Futhi nakuzo ley'ndawo zemtholampilo kumele kube ney'ndawo yabantu abakhubazekile kuphela, indawo yabo abazokwazi ukuthola usizi ngokweshesha.

Malume, imishanguze izokusiza ukuze amasoja wakho womzimba angasheshi ukufa, futhi kunento ebizwa nge-CD four count yakho. Njengoba le sifo sengculaza sizocala ukuhlasela amasoja wakho womzimba, i-CD four count yakho izoyehla, ceda vele kuzobukeka ngathi uyagula. Koda wacala ukuthatha imishanguze kakuhle, bazokwazi ukukusiza ukuze umzimba wakho namasoja wakho acale ukulwa nale sifo sengculazi. Uyakwazi ukuphila impilo yakho kahle. Ngaphandle kokuthatha imishanguzo, impilo yakho izoba mfishane.

Kuley'nkathi abantu abaningi, bavele nje bathathe zonke iy'nkulumo ewazibonayo lolwazi baziphoste. Ngalokho kuziphosta, kugcine kufika amanga. Kugcine lufika amanga ebantwini ekumele ngabe iqiniso lifika kubo, ngenxa yokuthi wonke umuntu nje uvele nje aphoste into athanda ukuyiphosta.

Sawubona, baba. Bengithi nje ngibuze ukuthi, iziphi izindlela ozisebenzisayo zakhona lana emtholampilo wakho, ukuze kungaba ngcono ukuthi sikwazi ukunakekela iziguli zethu, zalo mphakathi nokuthi sikhulise lo mtholampilo okuwo? Yini le wena oyibonayo ukuthi singayenza, njengomphathi wayo le mtholampilo?

Kubalulekile ukuze sibonise ukuthi lona lelo tiye nale zinto ezintsha ezingenile ukuze abantu abaningi bangaguli, ukuze sikwazi nokuthi sinakekele iy'mpilo zethu. Ngoba ezinye izinto, njengalo le tiye azivamisile ukusebenza, futhi asazi nokuthi kufakweni phakathi kwalelo tiye. So, ukuze sikwazi ukufundisa umphakathi ngalo lelo tiye, kumele sikwazi ukuthi linani lelo tiye.

Izimpawu ezivamile ze-COVID-19, ukukhwehlela, ukuphathwa yikhanda, umzimba obuhlungu, ukuphelelwa umoya ukuze ungakwazi ukuphefumula kahle, nokujuluka kakhulu.

Angikaze ngawusebenzisa uGambu, kodwa abantu abaningi engibaziyo bayakwazi ukuwusebenzisa and iyabasebenzela. Ngisho njalo ngoba ngike ngawubona umalume awusebenzisa, lamusiza, lamunceda, lelo Gambu. Ngenca kamalume-ke sengiyabona ukuthi, hhayi cha, liyasebenza. Imithi iyasebenza kulaba esebenza kubo.

Kuzomele kube nodokotela ebahamba befundisa wonke umuntu kahle kahle basemaphandleni, ukuze babone ukuthi izinto zokuvimbela inzalo azikho yingozi, zinceda ukuze abantu bangabi ney'ngane bengafuni. Nokuze ukungabi nengane ngenxa yokuthi awuzivikelelanga ngokusebenzisa zona lezi zinto.

Ngikhumbula umalume egula, ewile. Uthe makawa ngafonela i-ambulensi, yathatha nje u-thirty minutes ukuze ifike. Yena umalume wafika yamthatha i-ambulensi, thina sahamba emva kwayo, safika esibhedlela. Ngenxa yokuthi i-ambulensi yafika ngesikhathi, umalume azange asishiye emhlabeni.

Ukuze ugogo nabanye abantu bathole usizo ngendaba yezibuko zamehlo, uhulumeni kumele aqale i-community project yokupha abantu abangakwazi ukubona, izibuko mahhala, endaweni esaziyo ukuthi abantu abaningi emaphandleni abazi ukuthi bazokwenzanjani ngoba imali ingekho. Uhulumeni kuzomele enze izibuko zamahhala ezonceda ogogo.

Uhulumeni into angayenza ukupha abantu ugranti wemali ukuze bazonakekela iziguli ezikhulile emakhaya. Into nje engayisho leyo ukuthi akwazi ukuthumelela abantu imali, ukuze banakekele ogogo nomkhulu bethu.

Into engayenza ukuthi sakhe iy'ndawo zabantu abakhuzekile, abakhubazekile kuphela, ezizosetshenziswa yibo ngaphandle kwabantu aba-right. Lapho siyazi ukuthi abantu abakhubazekile bazosetshenziselwa kahle and bazothola usizo abaludingayo ngendlela yabo.

Izitatimenti zakho ezasebhanga, ezeminyanga ewuthathu. Ubufakazi bakho bezimpahla buyadingeka, futhi kudingeka ubufakazi bemphesheya yakho yangasese. Ilezo nje izinto ezidingekayo.

Uhulumeni kwamele aqale indlela yokuthi, kube ngesiNgisi kuthiwa ama-internet cafe. Lapho abantu bazokwazi ukufundiswa ukusebenzisa i-inthanethi nokuze bakwazi ukukhuluma nodokotela wabo.

Ama-ARVs, amapilisi akwazi ukusiza umzimba wakho, uma ngabe uwumuntu onengculazi. Azokwazi ukukusiza ukuthi uwaphuze njalo, nokuthi ukwazi ukululama, ukuze i-CD four count yakho ingayehli. Ama-ARVs asiza abantu abaningi abaphethwe yingculaza.

Ukudla kwe-detox akuvamile ukukhomba ubuthi obuthile abahlose ukubusisa izindlela abasebenza ngazo nazo ezicacile. Ecinisweni, abukho ubufakazi obuncane bokuthi izidlo ze-detox zisusa noma ibuphi ubuthi emzimbeni wakho. Ngaphezu kwalokho umzimba wakho uyakwazi ukuzihlanza ngesibindi, indle, umchamo nomjuluko.